Ke stokvel sa hore ba ka kopana. Ntlo le ntlo, e every month ho kopanuwe ntlong ya o mong. Ho kopanwe, ho kopantshwe ditjhelete ho fuwa o mong, jwalo jwalo.

Nkgono wa ka ke tla mo hlalosetsa hore bopaki, bopaki boo ba bo batlang bo ba buang ka bona. Ke ba address moo a dulang mo yona. E ka e thola le ka le bankeng.

Ke kile ka e nahana taba ya hore ke reke dintlo, ke di-rent-ise. Hobane ke bona hore di etsa tjhelete e ngata. Ho rent-isa dintlo ho etsa tjhelete e ngata haholo.

Ntho e nka mo jwetsang yona, ke mokgothatsa yona. Ke hore a ye bankeng a tsamaye le ID ya hae. Ba lo kgona ho mo kwalla yona hantle ha bonolo. A e kwale.

Tsela tse ngata tsa ho, tsa ho hula tjhelete. A ka kena ka hara shopo, a kopa hore ba moetsetsa cash send. Ba ka mo fa yona tjhelete ya hae, a tswa a thabile.

Ke tla explain, ke tla explain-ela mme wa ka. Hore ho bohlokwa haholo hore a seka fa mang kapa mang pin ya hae. Hobane ha mo file o tla kgona ho kena card-eng ya hae a ntshe tjhelete ya hae kaofela.

Ha ho bobebe ho, ho hore tjhelete eo o e behe sebaka founong. Hobane o tlo e sebedisa mabakeng a hao.

Ke founela banka, ke a ba bolella mathata a ka. Ke ba bolella hore ebile ha ke sa sebetsa, ke kopa hore ba eme hanyane. Ha ke se ke thotse mosebetsi ke tla ba patala.

Dumela. Lebitso la ka ke nna Palesa. Ke kgathatsehile haholo ka account-ong ya ka. Ho tswa ditjhelete every month. Ha ke di tsebe hore di ya kae. Ne ke kopa hore le nblock-ele yona le ntjhekele le hore, ke bo mang ba ntshang tjhelete account-ong ya ka.

Ke tla buisana le yena. Ke mmotse hore hobaneng a sa patale tjhelete. Ha sa kgone ho patala. A njwetse hore o tla kgona ho patala neng. Or a patale hanyane hanyane tjhelete a nkolotang yona.

Eya, banka ya hula tjhelete e every month. Ya hula di-fees tsa bona every month le ha ke sa e sebedise. Ke nahana jwalo.

Ke nahana hore overdraft facility, ke ha o sa hlole o kenya tjhelete account-ong ya hao. E se na tjhelete e enough.

Nka mo hlalosetsa, hore a ye bankeng. A ye balo a tshware passport ya hae. A ye ho lo ba hlalosetsa hore o ne a ile kae. Le hore o batla ho e tjhentjha, le hore ke bokae a tlo e tholang.

Ke nahana hore nka etsa, nka etsa nka nka buisana le family ya ka hore ba nthuse. Ha ba sa kgone ho nthusa. Ke batle mosebetsi, hore ke kgone ho patala.

Ha o itshebetsa. Wa ipatalla wena ka tjhelete ya hao. Hobane wa itshebetsa. O tla o lo ingodisetsa, o ipatalle ha o thotse tjhelete e kena bankeng ya hao.

Ho ya ka nna. Nka mo jwetsa hore ha se monahano o motle wa hore a ntshe medical aid. Ha ke na yona nna hobane ha ke sebetse. Ha ke na le tjhelete ya ho patalla medical aid. Empa nka mo eletsa hore a seke, a seke ke a ba a tlohella. A seke a ba a ntsha medical .

Fa.

Re ikutlwa re le bohloko haholo. Hobane ha re mo tsebe hore re tlo mo thola kae. O balehile, ha re tsebe mo a balehetseng teng. Re tla ya maponeseng, re bule case. Re ba jwetse hore ho etsahetseng. Le hore ke mang o balehile ka tjhelete, ka bokae, empa re tsebe ho baleetse kae.

Dumela ntate. Lebitso la ka ke Palesa. Ne ke kopa ho botsa ka taba ya life cover ya lona, le hore e patala bokae? After dijara tse kae? Hobane ke utlwa ke kgahlehile haholo, mo life cover-eng ya lona. Ke utlwa ba re e fa tjhelete e ngata, e le hore ke nnete taba ee?

Ke kopa ho oketsa di-beneficiary, mo life cover-eng ya ka. Hwa dumeletseha na? Nka kgona ho di kenya di-beneficiary? Ke eketse ke kenye bana ba ka, ke kenye le mme wa ka. Hwa kgonahala na?